Kukuthwala entloko ubhinqe isikhafu ufake ifaskoti unxibe iilokhwe ezinde.

Ndingamcacisela ukuba mhlobo wam apha ke sinohlobo esenza ngalo. Xa usendlini indoda ngokwesiko lalapho ayithwali. Indoda xa ithetha nomntu omdala ayithwali, oku kubonakalisa intlonipho ngokwalapha ngokwesiko lethu.

Isinxibo sale mihla abantu bangoku banxiba iibhlukhwe ezibapitsayo ezibabambayo kanti kwisinxibo sesiNtu sootata kudala indoda yayinxiba ngokohlobo lwesidima ibhlukhwe eyoma emaqatheni ephela emaqatheni ezantsi, inxibe ngokufanelekileyo ibhatyi inxibe nehempe ithwale ikepusi yayo ibonakalisa isidima.

Eyi, isinxibo sangoku asibonakalisi ntlonipho isinxibo sale mihla kuba kunxitywa iilokhwe ezimfutshane eziveza amathanga ngaphandle neziveza amalungu omzimba ekufanele uba ayafihlwa aye avele, bayawaveza. Ukanti esesiNtu sabantu abangoomama kudala sasibonakalisa intlonipho kwaye nembeko kwaye nokuthobeka kuba sasigquma, iziketi ababezinxiba zazintle ziphela ezantsi kwamadolo benxiba ngaphezulu, benxiba besombatha benxiba izilamba zabo okanye iibhlawuzi zabo.

Umgidi, emgidini kunxitywa i-overall kunxitywe amarifo kuthwalwe entloko iminqwazi kuphathwe induku.

Intombi engekatshati inxiba nantoni na efuna ukuyinxiba kwaye ayithwali entloko kwaye ingaveza kwa amathanga phandle kodwa as umntu otshatileyo unxiba amadakhi afake ikhetshemiya yakhe kwaye afake isikhafu esinqeni abonakalisa intlonipho abe nazo nezikipa azinxibayo ngaphezulu nesilamba ukombatha.

Ukunxiba kwabo kukufaka ifaskoti banxibe amadakhi, bathwale entloko, bafake isikhafu esinqeni.

Kukuba kulandelelelwe ukuba zonke izinto zenzeka ngohlobo oluthile kubekho umntu owonyulwayo okanye abantu kwiilali ngeelali, ilali nganye ibe nomntu ojonga ingaba zonke na izinto na zihamba ngenkcubeko, nangenkolo yethu na kuqinisekiswe kwaye kube khona ukuthi kohlwaywe abantu abathile abangahambiselani nomthetho obekiweyo abathi bawudyashele.

Iziduko zibalulekile ngokuba ziyabakha ubuhlobo kwakusapho ebenikade ningalazi nikwazi ukuhlobana kwaye nazane ukuba nanizalwa ngabantu abanye kuba kuba khona apho zidibana khona iba khona intsusa ukulandelelela ifemeli ukulandelelela usapho lwakho nokuyazi imvelaphi yakho.

Ndingabacacisela ngelithi umntana xa ehlala kulomama wakhe kunyanzelekile ukuba asebenzise isiduko sakhe ngaphandle kokuba uhlala nabazali bakhe bobabini utata nomama koko ke angazisebenzisa zombini kodwa abize isigama esikatata ngokwesiNtu kufanelekile oko kunjalo.